UNomalungelo Zulu, oneminyaka engu-twelve, waqala ukuthomba. Okwaphawula inguquko ebalulekile empilweni yakhe njengentombazane eya esigabeni sokuba ngumuntu wesifazane. Umphakathi wakhe wamusekela ngobuqotho. Omama bamufundisa ngezempilo nempilo yobufazi. Othisha bamnika ulwazi lwezemfundo, kanti nomndeni wakhe wamukhuthaza ngothando nokuqonda. Kwaba nomcimbi omncane wokugubha lobu bushintsho. Omemezele ukuthi usengowesifazane. Kukhuthazwe inhlonipho, ukuzethemba, nokuhlonipha izimo zomphakathi.

Impahla yesintu egqokwa umemulo, ibaluleke kakhulu ngoba iveza usiko, isithunzi, nobunjalo bentokazi. Isidwaba nesicwaya kukhombisa ukuhlonipheka nokuzinikela emagameni omndeni, kanti nobuhlalu bubonisa uhambo lobuntu, izifiso zokuziphatha kahle, nobuhlobo nomphakathi. Lokhu kugqokwa kuphinde kube uphawu lwemvume yomphakathi yokuthi intombi isikulungele isibopho sokuba ngumuntu wesifazane.

Engumakoti emshadweni wesintu, evuma ukuzwa ingoma ethi, makoti ungowethu. Le ngoma ifanekisela ukwamukelwa kumakoti emndenini wesoka. Igcizelela uthando, ukuhlonipha, nobunye. Iphinde ibe uphawu lokwazisa ngomshado, njengomshado womphakathi, hhayi kwabashadayo bodwa. Iphimbo labesifazane abacula livame ukuhambisana nomdanso. Lidale umoya wenjabulo, ukuhlonipha amasiko, nokuhlanganisa imindeni emibili.

Isiko liba ngcwele ngenxa yenhlanganisela yezinto ezifana nokuhlonishwa kwemvelaphi, izimfundiso zomphakathi, nokuqondiswa yezinduna noma yabadala. Ezindleleni zokuthomba zabafana abashintshela ebuntwini besilisa, ubungcwele buvula ukuhlonipheni uhambo lomuntu. Ukwamukela inguquko yakhe, kanye nokuhlanganyelwa komphakathi ukweseka leso sinqumo. Lokhu kudala ukuzwelana, ukuqina kubudlelwano, nokugcina inhlonipho yamagugu esintu.

Yebo, abagqugquzeli kufanele bazibophezele ekutheni bakwethula kahle ukudla kwamasiko ezinkundleni zokuxhumana. Lokhu kubalulekile ukuze kugcinwe inhlonipho yamagugu, amasiko ahlukahlukene. Ukubeka ukudla kwamasiko ngendlela ethobekile, enolwazi, nolwazi oluqondile, kungasiza ekuqedeni ukuqonda okungelona iqiniso. Kuqhuqhuzele ukuhloniphana phakathi kwezizwe futhi kwandise ukuqonda kwamasiko. Lokhu kunikeza amandla kokubili okuqukethwe okucebile, nokuveza ubuqiniso besiko.

Izizukulwane ezincane zingazizwa ukuzethemba okwengeziwe ngokugcoka izingubo zamasiko uma zifundiswa ukubaluleka kwazo zisenesikhathi. Ziboniswa ukuthi zihlonishwa futhi ziyathandwa emphakathini. Ukusekelwa umndeni, ukuhlanganiswa kwamasiko ezinkulisa nasemfundweni, kanye nezibonelo ezivela kubantu abadumile abazigqaja ngamasiko abo. Kungakhulisa ukuzethemba kwentsha. Lokhu kugqugquzele ukuzigqaja ngamasiko abo, futhi kuphakamisa ukuzithanda kwangempela.